Ditlamelwana tse di leng teng mo tikologong ya me, tleliniki ya puso e e fang bagodi ditlhatlhobo letsatsi le letsatsi go akaretsa madi le kalafi ya malwetse a a tlwaelegileng mo bogoding. Lenaneo la dithuso tsa dijo kgotsa go abiwa dijo tse di maleba, thuso ya loago jaaka pension e e thusang go reka dijo le meriana.

Ke bona fa go tlhokomelwa ke lelapa go siametse bagodi ba ba sa tlhokeng tlhokomelo e kgethegileng ya bongaka, ka gonne lerato le botsalano di botlhokwa mo botshelong jwa bone. Mme fa seemo sa bona sa botsogo sele thata ntlo ya bagodi e ka nna molemo ka ntlha ya kitso ya bongaka le didiriswa tse ba nang natso.

Go ya ka setso batho ba solofela gore bagodi ba tlhokomelwe ke lelapa la bone segologolo bana. Boammaaruri ke gore malapa a mangwe a palelwa ke madi, nako le tlhokomelo ya semmuso ka jalo bagodi bangwe ba feleletsa ba tlhokomelwa ke puso kgotsa kwa dintlong tsa bagodi, ka gonne maemo a botshelo a a sa tshwaneng a dira gore setso se se solofetsweng se se kgonagale ka metlha.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di ka re ruta go tlotla bagodi, go ba tlhokomela le go ba akaretsa mme gape di ka kaela tsela e re ba lebang ka yone mo botshelong jwa malatsi otlhe.

Lelapa le setšhaba di botlhokwa mo tlhokomelong ya batsofe. Lelapa le tshwanetse go ba tlhokomela, go bafa lorato le tlotlo fa setšhaba sone se ka thusa ka ditirelo le diporojeke. Ka setso bagolo ba tlhokomelwa ke lelapa mme mo lefatsheng la sejo sa ntseng bontsi bo kgale mafelo a tlhokomelo le thuso ya puso.

Mo tikologong ya me bagodi ba newa ditirelo tse di latelang, ditirelo tsa kalafi, dipetlele le ditleliniki, thuso ya dijo, dijo tse di ba thusang letsatsi le letsatsi. Ditshegetso tsa setšhaba, mafelo a go tlotla bagodi le go ba thusa ka ditlhatswelo, phenšene, madi a puso go ba thusa go itlhokomela.

Mafelo a go tlhokomela bagodi, senior service. Senior service ke setheo se nang le lenaneo le le nang le mafelo a a tlhokomelang bagodi mo Gauteng. Ba na le mafelo a farologaneng mo Gauteng, badisa. Badisa e fana ka ditirelo tsa tlhokomelo ya bagodi go akaretsa tlhokomelo ya mo go ba ba tlhokang tlhokomelo ya letsatsi le 'tsatsi. Ba na le mafelo a farologaneng mo Gauteng, ditshwenyegelo tsona di farologana go ya ka maemo a motho le ditshwanelo tsa gago.

Thulaganyo ya go ne jaanong e na le ditirelo tse di molemo jaaka pension le tlhokomelo ya kalafi, mme e sa fitlhelela botlhe mo metseng. E ka tokafadiwa ka go netefatsa phitlhelelo ya ditirelo mo mafelong otlhe, go tsenya setso mo ditirelong le go aga mafelo a tlhokomelo ya batsofe.

Pension-e e e tseneletseng le e e lekanyeditsweng sentle e ka tokafatsa boleng jwa batsofe ka go netefatsa gore ba a phela ka boiketlo, ba na le madi a a tlhomogileng le go fokotsa kgatelelo.

Go dira kopo ya phenšene ya batsofe o tsenya ID, bophelo jwa gago, o tlatsa foromo ya kopo mo ofising ya puso kgotsa lefelo la ditirelo tsa batsofe mme o emetse tshwetso le go simololwa ga madi.

Phenšene ya puso e fokotsa morwalo wa madi mo ba lelapa le batlhokomedi ka go fa batsofe letseno le tlhomologileng, jalo batlhokomedise ga ba tlhoke go itlhokomela ka madi a bone fela mme ba ka dirisa madi a bone mo dilong tse dingwe tsa malapa.

Motho o simolola go amogela pension-e ka dingwaga tse di tlwaelegileng, tlhago sixty to sixty-five. Go netefatsa gore o feditse nako e lekaneng a dira a bona pheletso ya tiro le go laola ditshenyego tsa puso.

Re ka thusa batsofe go ya dipetlele ka go bafa dipetlele tsa gaufi, go ba thusa ka dipalangwa tse sa bitseng madi le go dirisa mananeo a puso a lefelelang .

Re ka thusa ka go tlhoma dipetlele tse gaufi, go thusa ka madi a dipalangwa mme re rutise ka ditirelo tse di leng teng.

Go nna gaufi le ditlamelo tsa pholo le ditirelo tsa pholo go thusa ka botsogo le tlhokomelo e e potlakileng.

Ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di botlhokwa gore di fitlhele kwa mekhukhung go oketsa phitlhelelo ya ditirelo, go fokotsa dikgoreletsi, go fa thuso e e potlakileng le go tshegetsa batlhokomedi le batsofe.

Kwa tleliniking o ka bona kalafi ya malwetse a tlwaelegileng jaaka letshololo, tshwaelo, dikotsi tse dinnye le tlhatlhobo ya madi le diphiso.

Ditleliniki tsa kwa magaeng di dinnye ebile di kgakala ka ntlha ya ditshenyegelo le palo ya batlhokomedi. Fa di kgakala baagi ba tsamaya kgakala kgotsa ba dirisa dipalangwa tsa setšhaba go fitlha tlhokomelo.

Fa melemo kwa ditliliniking e fedile balwetse ba bua le puso, ba tlatsa dikopo gape kgotsa ba kopa thuso go fitlha ditirelo tse ba di tlhokang.

Batho ba boifa go ya ditleliniking ka gonne go tsaya nako, go bitsa madi le go tlhoka tshepo. Fa baya ba fitlhela matsapa a go ema nako le go lefa madi le go tlatsa diforomo.

Go fitlhela thuso ka bonako go thusa go thibela dikotsi. Dikgoreletsi di akaretsa kgakala, ditshenyego, nako e telele ya go ema le palo ya batlhokomedi e kwa tlase.

Ditleliniki tse di bulegileng diura di le twenty four di thusa basadi ba ba imileng ka go fa thuso e e potlakileng, boiketlo, tshireletso le tlhokomelo ya ngwana mo nako nngwe le nngwe.

Go tokafatsa phitlhelelo go thusa go thibela malwetse a a sa foleng go fetelela, go laola maemo le go ruta batho ka botsogo jwa bone.

Go thusa go lemoga malwetse a a sa foleng pele a fetelela, go laola maemo ka kalafo e maleba le go ruta batho ka botsogo jwa bone.

Tlhokomelo ya boitekanelo e tshwanetse go nna e e tshwanang mo mafelong otlhe go netefatsa tshwanelo ya botsogo, thibelo ya malwetse le boleng jwa botshelo jwa batho botlhe.

Go oketsa basebetsi, go fa dipalangwa, go ruta batho le go tsenya mananeo a tlhokomelo a tlhamaletseng.

Bua ka boikokobetso le tlotlo, bua le ba tsaya maikarabelo mme kwala kgotsa bua ka maikutlo a gago.

Matshwao a bolwetse jwa sukiri ke go tlhoka maatla le go ikutlwa o a goga, go nwa metsi ka bonako le go tlhoka go fitlha ka nako. Go tswa madi a mantsi mo mmeleng, dikgato e ya go ngaka ja dijo tsa maleba tsaya meriana.

Tshotlakako ya basadi le bana e kgoreletsa botsogo le tlhokomelo, mme puso e ka otlhaya badiri ba maswe ka molao le tshegetso ya setšhaba.